Lekgetlho la ntlha fa ke ne ke palama sefofane ke ne ka ikutlwa ke itumetse le go tshoga, sengwe le sengwe se ne se le seša, bo emela fofane ditshekatsheko tsa tshireletso, modumo le di enjine tse di simololang. Ke gakologelwa ke lebile kwa ntle ka lefesetere, fa sefofane se emelela mme, ke ikutlwa ke kgakgamatse fa lefatshe le nyelela fatshe ka fa tlase ga me. Ke ne ka fofa go ya kwa Lesotho mme, maitemogelo otlhe a ne a utlwala ekete ke tshimologo ya maitemogelo.

Ee nka rata go palama sefofane letsatsi lengwe, ruri ke toro ya me. Ke rata go fofa ka sefofane se segolo se se phuthulogileng jaaka, difofane tse di kgolo tsa mo Aforika Borwa fela, go itemogela gore go ntse jang go nna mo loaping ka diura di le dintsi ke lebile kwa ntle ka fesetere kwa marung. Ga ke tshabe go fofa mme, ke kgona go tlhaloganya gore ke eng fa batho bangwe ba tshaba jalo, boleele. Se se sa itseweng, kgotsa le kgopolo fela ya gore ga ke kgone go laola sefofane se ka tshosa. Le fa go ntse jalo boitumelo jwa go tsamaya le go bona mafelo a maša bo dira gore e nne sengwe se se lebeletsweng ka tlhoafalo tota.

Ke akanya gore tiriso tirelo ya dibese mo toropong ya gaetsho e thusa segolobogolo mo bathong ba ba senang dikoloi ke tsela e e sa turing ya go tsamaya. Mme, gantsi dibese di tsamaya mo tseleng tse dintsi tse di botlhokwa. Selo se le sengwe se ke se ratang ke gore dibese di tla ka metlha motshegare mme, seno se dira gore gonne motlhofo go rulaganya loeto la gago. Le fa go ntse jalo go na le dilo dingwe tse ke sa di rateng, ka dinako dingwe dibese di nna thari segolobogolo, ka nako ya pharakano kgotsa ya maemo a bosa a maswe. Gape ka diura tse di tlhanaseleng di ka nna di pitlagana thata mme, ga se ka metlha go leng monate fa dibese di ne di tla ka nako ebile di na le manno a botoka tirelo eno e tla nna botoka le go feta.

Fa ke ne ke leka go dirisa thulaganyo ya smartcard la ntlha ke ne ke fitlhelela e ntlhakanya tlhogo go sekae. Bothata bongwe e ne e le go akanya gore nka reka kae kgotsa ka laiša karata kae, ka gonne e ne e se diteishene tsotlhe tsa dibese tse di neng di na le ditaelo tse di tlhamaletseng kgotsa metšhini e e dirang. Ka dinako dingwe sediriswa se se balang dikarata mo beseng se ne se sa kgone go sekaseka sentle mme, seno se ne se dira gore ke ngomoge pelo. Segolobogolo, fa go ne go na le batho ba ba letileng ka mo morago ga me gape, fa karata e ne e se na madi a a lekaneng, go ne e se ka metlha gone go ka tsela e le bonolo go ya go tlaleletsa gona fela foo.

Gore o nne mokgweetsi o o siameng o kgweetsang bese o tshwanetse gore o nne le pelo e ntle gore o kgone go utlwana le bapagami ba gago, o kgone go dirisana mmogo le bone mme o phele o itumeletse bone. Gonne, batho ba tswa ka maikutlo a a farologaneng, o tshwanetse gore o kgone go kganna bese mme o nne le license ya go kganna jaaka code fourteen gore o kgone go kganna sentle mme o sa dira gore go nne le dikotsi mo tseleng.